Njengoba sesazi ukuthi imindeni nemindeni iba namasiko ayo ebhekana nawo mhlampe kubalulekile ukuthi uhlale phansi ukhulume ubize umhlangano kuhlalwe phansi kulalelwane kodwa futhi abantu abadala abaziyo abanolwazi ukuthi imthetho namasiko alayikhaya ahamba kanjani. Kubalulekile ukuthi bathathe babathathe uvo lwabo labo bantu abadala ngoba yibona abasuke banolwazi olunjulu nelikwazi ukuvula ubuchopho nomqondo ekuthenini abantu bagcine benza ngendlela thizeni. So, yikho ngithi kufanele uhlale phansi nabo abantu abadala kube ibona abakwaziyo, ukwenzani? Ukukhuluma nani ningabantwana abancane bese nilandela bona, yebo ey'nhlelweni zenu kodwa kumele nihambe emasikweni laba abantu abadala abasuke bezama ukunibonisa wona.

Uma abakhongi bezolobola kufanele baqale baphathe imali, imali okuyoba imvulamlomo le abayoyishaya kube yimvulamlomo yakulowo muzi lowo ngaphezu kwemali bese baphatha ugologo, ugologo obovu. Ugologo obovu owokuxhumana-ke namakhehla noma nokuxhumana owokuhlanganisa ukuxhumana komalume, omalume abazokwazi abazobe bemele umntwana noma bekhulumela umntwana bese kuba imali-ke, eyobe sekuyimali yani? Yokulobola lo mntwana mhlampe leyo mali abazobe beyibizile noma lezo nkomo lezo abazobe beyibizile ngoba kuyahlukana kwimindeni nemindeni kodwa ugologo obovu yiwona oyimvulamlomo isikhathi esiningi.

Ogogo kudala babelinda behlale phansi bashayelana izipho abashayelana zona or noma kubizwa ngani, kubizwa ngesililo noma isikhaliswano la khona abazofike bakunikeze khona umuntu ukuthi, ay siyakhala, sobhongela emswaneni ngokwenzakalele noma ngokuvelile layikhaya. So, kubalulekile ukuthi uqale ukhulume nogogo omkhulu basekhaya bayakwazi ukuthi bakubonise indlela yokuthi kuhanjwa kanje noma kwenziwa ngale ndlela layikhaya ngoba yibona vele abantu abasuke kuyibona abakukhiphayo noma abakhulumayo emsamu noma abakwazi ukukhipha lowo muntu lowo ngehlahla. Kodwa abantu abakwazi ukuhlelela ekuthenini kugcine kuhlangene konke kuba wogogo noma abantu besimame basekhaya, ngoba abantu besimame banezinto zabo abayidlalayo okubonakalisa kona ukuthi abafuni kubona umndeni mhlambe usokola.

Ngaphandle kokuthi abantu baqale bakwazi ukuzwelana bakwazi ukuzazi kanye nokwakha, kufanele bahloniphane inhlonipho iyona nto ehamba phambili, ngabeka inhlonipho phambili, ngibeke ukwazi ukuvuma iphutha uma ulenzile kuze kuzokwazi ukuthi kube nenqubekela phambi noma umqala wendlela noma umsusa wento uma kwenzeka okuthile. Uvuma ukuthi no la ngiyabona akusimi owenze kahle ngibe nephutha, vuma mawuvuma amaphutha akho, ila khona okubonakala khona ukuthi umuntu ukhulile kodwa futhi uma uvuma unenhlonipho uthobekile uyakwazi ukuba nesineke uyakwazi nokwenzani ukuba nozwelo. Ukwazi ukuthi wenze abantu bakubheke ngelinye iso ngeso lokuthi, awu nangu umuntu unenhliziyo enhle uyakwazi nanokuzwelana so ngingayibeka ngokuqala inhlonipho, nanokwazi ukubeka izinto.

Umkhulu wayekade ekuthanda kuwumuntu othandayo ukuhlala endlini, kuwumuntu ongafuni futhi ukukhuluma, kuwumuntu othanda ukuya enkonzweni noma ukukhuleka, leyo nto leyo yasifundisa nathi siyisizukulwane ekuthenini asingaphumi siye ngaphandle siyokhuluma iy'ndaba zabantu futhi asihlale emkhulekweni sikwazi ukukhuleka. Sikhuleke kuNkulunkulu ekuthenini zonke izinto esibhekana nazo noma konke esikubonayo ukuthi kuyasihlula asingabikeli abantu ngoba abantu bayahlekisa ngesimo somuntu kodwa asibekele uNkulunkulu, uNkulunkulu uyamuletha umuntu okusuke okufanele azokusiza, kwasiza kakhulu ukuthi sihlale futhi sibambisane. Wathi umkhulu asibobambisana, sibe abantu bekhaya elilodwa, sazi futhi nanokubheka ikhaya, libonakale ukuthi liyahlonipheka, kanti futhi sigcine ikhaya lihlanzekile ngaso sonke isikhathi, sisuse konke loku okuwukhula okuzama mhlampe ukumosha ikhaya.